Khaedu ya data ndi i vhona i yone khaedu khulwane nga maanḓa kha vhaswa, ngauri mishumo miṅwe na miṅwe zwa zwino i ṱoḓa uri muthu a apuḽaye online, zwino muthu asa shumiho ane hana masheleni o renga data uvha na vhuthada vhunzhi nga maanḓa ha uri a kone u wana mushumo, zwezwo zwia kona uri mishumo isa wanale nga nṱhani haneyo data ane uri ha nayo.

U ḓura ha data zwi ita uri muthu ano fana na nṋe zwithu zwawe zwi sa tshimbile zwavhuḓi, sa tsumbo kha mushumo une nda shuma wone dzikhasiṱama dzanga na vharengi vhane vha nda rengiselana navho ri amba nga WhatsApp ra dovha ra amba na nga Facebook. Zwino arali ndi sina data mushumo wanga munzhi ua kona uri u ime nda sa kone uri ndi shume zwavhuḓi, zwino u ḓura ha data zwi aita uri ndi sa shume ndi sa kone uri mushumo wa nga usa tshimbile zwavhuḓi

Musi ndi tshi renga data ndi sedza data dzine dza nga shuma tshifhinga tshilapfhu dzine dzavha dzo katela zwoṱhe zwine nda vha ndi khou ṱoḓa u shumisa zwone, zwi nonga WhatsApp, inthanethe na Facebook zwino ndi ṱoḓa data dzine dza ḓo kona uisa tshifhinga tshilapfhu dzi tshi khou dzhena hoṱhe hoṱhe.

Ee ṱhingothenḓelekwa kana theḽe communication ndi ya vhuṱhogwa nga maanḓa kha vhathu vhane vha vha vha tshi kho lwala, kana hune havha husina mutakalo wavhuḓi arali utshi khou amba na dokotela foununi kana u na inthanethe ua kona uri u wane mi dziinfomesheni khulwane nga hezwo zwine zwavha zwi hone, u dovhe u vhige na zwa uri zwithu zwi khou tshimbila hani haningei kule kule na hune ha savhe na zwithu tsini.

Hetshi tshiimo tsha AI tshi nga shuma nga maanḓa kha zwithu zwine zwa ngavha zwisa zwikoni, iya kona uri i leludze matshilo na vhundeme ha uri ivha itshi khou ita zwithu zwine zwavha zwi kho tea uri zwi itee nga henetsho tshifhinga ngau ṱavhanya, zwino vhutshilo vhu ḓo kona uri vhu vhe hu khou kona uri vhu itee zwo ṱavhanya AI iḓo ri thusa nga maanḓa kha hanea mafhungo.

Arali zwi luambo lwanga lu kha dzi inthanethe, ende ndi tshi khou kona ulu vhala nda lu pfhesesa zwi kone uri zwi lelutshele uri ndi fhindule ndi pfhesese ndi kone u ḓadzisa nadzo dzifomo nga luambo lwanga lune nda lu pfhesesa lune lu ngasi mmbalele. Zwino arali zwithu zwi kha luambo lwanga zwoṱhe zwine zwavha zwo ṅwaliwa ndi ḓo zwi pfhesesa khwiṋe nda fhindula khwiṋe, nda kona u apuḽaya zwine zwa khou ṱoḓiwa khwiṋe.

Zwivha zwi zwa ndeme uri murengi a tshi renga avhe a tshi khou ḓivha uri dzi rights dzawe ndi dzifhio, kana avhe a tshi khou ḓivha uri pfhanelo dzawe dzo tsireledzea hani arali muthu asa koni u shumisa hezwi zwithu pfhanelo dzawe dzivha dzi si dza dzi sa khou ṋewa dzi khou sokou dzhielwa dzi nzhele, ndi ngazwo ndi tshi ri hoyo muthu utea uri a pfumbudziwe a ḓivhe na nga uri hu khou shumiswa hani hetsho tshithu, nahone a ḓivhe na zwa uri a tshi khou shumisa hezwi zwithu masiandoitwa ahone ovha hani.

Ee ndi ḓivha tshaka dzi nonga reggae, r n b, soul, na mapiano zwino reggae i mvumvusa zwavhuḓi nga maanḓa ndi wone muzika une nda u funa, ngori uvha u na mulaedza zwithu zwi nonga dzi soul ndi zwine nda zwi funa na zwone ngori zwi tshi kho zwi tshi khou lila zwi ita uri muya wanga u takale.

Athi vhoni zwi zwa ndeme uri tshivenḓa tshivhe tshi khou shumisiwa kha matambo a dziṅwe dzinyambo, ngori luambo ndi lwone lune lwavha na history ya muthu . Ndi yone ine yavha na mvelelo ya muthu, luambo a lu ṱhonifhiwe arali ḽi tangwa ḽi tshi khou tambiwa nga luambo lwo raloho iwe muṋe i vhau u na yori u gude holu luambo hayi uri holuya luambo lu shandukiswe luvhe ndi vhona zwi songo tea.

Muzika une nda u funa u thetshelesa kha founu ndi wa reggae ndi funa nga maanḓa hoyu muimbi onopfhi Bob Marley, ngori hoyu munna a tshi imba vha uvha a khou ṋea mulaedza wavhuḓi na muhumbulo wanga ua kona uri u humbule zwiṅwe zwithu musi ndi tshi khou thetshelesa ene Bob Marley.

Ee ndi takalela u vhona khomedi kha dzi puḽatifomo, ngori khomedi iita uri i ḓisele mutakalo muhulu nga maanḓa na muhumbulo wanga ua kona uri u tshi kho vhona khomedi uvhe u wavhuḓi.

Arali ndi tshi khou shumisa dishi ndi vhona t v ivha i yavhuḓi nga maanḓa, ndi kona uri ndi vhe ndo dzula fhasi ndi tshi khou vhona tv yanga zwavhuḓi hei dishi i thu fhedza i tshi kho ita uri ivhe i masheleni a fhasi ui badela, u wane u khou badela zwiṱuku u fhirisa kha hezwi zwa stream. Zwino kha thaidzo ine nda ṱangana nadzo fhedzi ndi ha musi hu tshi khou na mvula kana mutsho nga nnḓa hu si wavhuḓi, athi koni uri ndi vhone zwithu zwine nda khou zwi vhona.

Luimbo lune nda lu funa nga maanḓa ndi buffalo soldier lwa Bob Marley luimbo holwu lu ṋea mafulufulo nga maanḓa musi ndi tshi vuwa nga matsheloni uri ndi kone u shuma ndo ḓi imisela, ndi kone u shuma ndi sa imi ndi kone u shuma ndi tshi ḓivha zwa uri ndi khou shumela vhananga, luya ṋea mulaedza muhulu nga maanḓa ngori muthu hango tea uri a givape vhutshiloni a laṱale thaula.

Ee ndi takalela u vhona bola ya milenzhe kha tv, bola ya milenzhe ndi tshiṅwe tshithu tsha mitambo tshine nda tshi funa nga maanḓa ngori tshi a ṋea mutakalo ndi tshi tshi vhona.

Vhuponi hune nda dzula hone vhathu vha shumisa dzi data dza netiweke ya MTN, MTN i a kona uri ma data a hone a faree ngori i vha i na ma luhafhulelo vhunzhi na hezwo zwine zwa vhidzwa promotion, zwine zwa ita uri vhathu vha wane dzi data dzi dovhe dzi ingwe nga luvhili ende na netiweke ya hone i fara nga maanḓa hune ra dzula hone.

Ee ndo vhuya nda ḓiwana ndi khou badela masheleni o imaho nga uri ngauri hoyu muthu we a vha a khou rengisa data o vha a tshi dzhenisela masheleni awe nga nṱha, a songo tea uri a dzhene sa tsumbo, u tshi khou renga data ya ṱethi rannda ene a dzhenisa ṱirii rannda nga ntha ngori u vha u fhethu kule ha mahayani.

Nga kuvhonele kwanga data ya ya MTN netiweke i vha i yone ine ya farea nga vhathu vhanzhi, ngori na luapulelo lwa hone lu vha lu lunzhi.

Nga kuvhonele kwanga na nga kushumisele kwanga wa data ndi vhona zwi songo fanela uri data hu pfhi dzo tshinyala ngauri u vha wo badela, wo renga nga masheleni au. Zwino uri hu tshinyale tshithu tsha u rengelwa nga masheleni au ndi vhona zwithu zwavhuḓi, a hu vhe na uri hu sa tshinyale ha dzi data, muthu o renga data dzawe a vhuye a tou dzi fhedza ene muṋe a songo kaleliwa uri u tea u dzi fhedza lini.

Ndi renga data maḓuvha a fourteen kha ṅwedzi, ndi renga luvhili uri arali ndo renga heyi data ya fourteen, ya maḓuvha a fourteen i ita uri ṅwedzi ndi vhe ndo u khaukanya nga luvhili. Zwenezwo zwi amba uri hedzo bandiḽi dzine nda ḓo dzi renga dza fourteen, dza maḓuvha a fourteen a ḓo isa uri ṅwedzi woṱhe ndi vhe ndo renga lu data luvhili fhedzi, zwine zwa ita uri ndi vhulunge masheleni tshifhinga tshilapfhu.

Ndi ṱoḓa u renga dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe ngauri dzi a kona uri dzi konḓelele tshifhinga tshilapfhu ende a dzi fhelelwe nga tshifhinga, arali ndo renga ya ṅwedzi woṱhe ndi ḓo tou fhela dzone dzi data fhedziha ndi tshi khou dzi shumisa, hu si na uri hu pfhi ho fhela vhege dzo mbo ḓi dzo dzo fhela dzone dziṋe, ṅwedzi u vha u mulapfhu.

Munetshedzi ane a ri ṋea data dza khwiṋe ndi MTN, MTN i u ṋea luhafhulelo lunzhi lwa ṅwedzi na uri netiweke ya hone i fara hoṱhe hoṱhe tshifhinga tshilapfhu.

Khaedu ine ra ṱangana nayo ri tshi renga data dza luṱingothendeleki, ndi uri hedzo data hu pfhi dzi na tshifhinga tsho fhela arali hu si hezwo ho vha hu ḓo vha hu khwine, dzi data dzi sa fhelelwi nga tshifhinga.

Dzi promotion na dzi discount ndi zwithu zwine nda zwi takalela, ndi zwi takadzwa ngori zwi ri fha dzi data nnzhi dza ṱhingothendeleki, dzi dovha dza ri fha uri ri wane dzi data dzine dza ḓo ri shumisa ṅwedzi woṱhe hu si na uri hu pfhi dzo fhelelwa nga tshifhinga, arali wo wana promotion i no nga ya ṅwedzi u wa wana uri u khou vhulunga masheleni manzhi kha hoyo ṅwedzi.

Nṋe ndi shumisa heyi app yanga ya bannga ngauri i ya mpha luhafhulelo lunzhi na musi ndi tshi renga dzi data. Hu vha hu na luhafhulelo lo imaho nga uri arali u tshi khou renga dzi data dza ṅwedzi, u ya kona uri u wane discount i no nga ya thirty percent kha ṅwedzi woṱhe nga heyi app yanga ya bannga.

Ndi hezwi zwo ri hu vhe na data ya vhu ya masiari na ya vhusiku, a thi zwi vhoni zwi na ndeme yori hu tea u ṋewa data ha pfhi heyi ndi ya masiari, heyi ndi ya vhusiku wo zwi renga nga tshelede yau. Data kha i vhee data ya tshifhinga tshoṱhe hu sa pfhi heyi ndi ya vhusiku, heyi ndi ya masiari.

Ndi zwithu zwine zwavha zwi tshi kho tambiwa ngazwo zwine zwa ita uri ḽitangwa ḽi vhe ḽavhuḓi kha TV na vhanevha no kho ḽi tamba, zwithu zwi nonga vhatambi vhano. Arali vhathu vha hone vha tshi nga vhathu vhone vho duma kana hezwi vhana fhethu hune vha dzhena hone vha ḓivhea ḽitangwa ḽa TV ḽi fhedza ḽi tshi khou ḓivhea nga maanḓa ngori hoyo muthu vha tshi khou ḓivhiwa hoṱhe hoṱhe.

Ndi nga shumisa nga mannḓa zwiambaro zwashu zwi nonga miṅwenda uri ndi tshi ya kha mafhungo a masiaṱari a nonga Facebook, TikTok kana indas Instagram vha kone u zwi vhona zwori nne ndi muimbi wa tshivenḓa ane nda khou ṱoḓa u isa luambo lwashu phanḓa, lu vhonale. Lu vhonale lune lwa khou bva phanḓa Afrika loṱhe.

Nṋe ndi sedza nga mannḓa heyi nthu yo nopfhi Facebook, ngori hei Facebook yanga i vha i na zwiṱori zwinzhi zwine zwavha zwi kho itea ḽifhasini loṱhe. Hu na mapheidzhi manzhi ane nda a tevhelela ane a nḓisela mafhungo na zwithu zwine zwa vha zwi khou itea nga tshetsho tshifhinga hoṱhe hoṱhe.

Zwo ri tsha shandukisela nga mannḓa ngori vhathu vhanzhi ra tshi kona uri ri to tshimbila ri khoyo u vhonana. Zwino kha heyi ya matshilisano na zwa mafhungo ri a kona uri ri founelane, ri vhonane nga video call , ri dovhe ri ite na conference call sa muṱa, ri vhe ri khou vhonana zwine zwi ita uri ri si tsha to kona uri ri vhe na hezwo zwo ri ro ṱuvhana nga mannḓa na zwouri muthu u kho tea uri a tshimbile ayo muvhona ngori u ḓo dzula u kho mu vhona tshifhinga tshoṱhe hanefho nga heneyo tshumisano ya hone.

Nyanḓadzamafhungo ino nthusa vhukuma ndi heyi nthu inopfi whatsap, ngori heyi WhatsApp i kone u ita mafhungo ori ri ṱumane na vhafunwa vhashu na dzikhonani zwi leluwe na mushumo na vhathu vhane ra shumisana navho, ri kone uri ri vhe ri khou ambedzana ngayo tshifhinga tshoṱhe.

Ndo no vhuya nda dzhia tshifhinga tshilapfhu nga mannḓa ndi sa vuli heyi Facebook yanga, ndi nga vha ndo dzhia vhege dzi no swika mbili. A ndi khopfa zwo mpfhara zwavhuḓi ngori ndo vha ndi si tsha kona u vhona zwine zwa kho itea kha dzi ṱhama dzanga na miṱa yanga, ngori heyi Facebook ndi yone yo no ri thusa uri ri vhe ri khou vhona uri hu kho itea mini ḽifhasini.

Ndi vhona yo khwiṋisa nga mannḓa vhudavhidzani ngauri zwono leluwa nga mannḓa uri u ambe na muthu a re kule na a re a vha tsini nga masheleni maṱuku, ngori arali wo renga dzi data u a kona uri u ambe nga Facebook, u kone u dovhe u ambe nga WhatsApp, u dovhe u ambe na Instagram nga luapulo ḽuṱuku. A zwi fani na kale muthu a tshi to tori a bve a kho a ye a ye fhethu kule kule a tshi khou isa mulaedza zwino hezwi zwi vha zwo leludza nga mannḓa vhutshilo.

U tea u vha na tshifhinga tshilapfu tsha u zwivhona uri hezwi zwa nyanḓadza mafhungo a si zwithu zwa vhukuma zwine wa nga dzulela khazwo. U tea u vha na tshifhinga tshine wa dzhia vhuḓifhinduleli hawu hune wa kho tea uzwi ita wavha wo vheya founu fhasi, wa kona u thoma u shuma mishumo yau, u tshi fhedzaha u kona u shuma mushumo yau u nga kona ha u vhuyelela hanefho foununi yau ngori arali wa dzula wo vhea founu nḓevheni zwinzhi zwi nga tshinyala ha sa vha na mushumoni u itiwa.

Tsumbo ine yavha WhatsApp, ndi kona u shuma nga mannḓa ngayo arali ndi tshi khou amba na vho ramabindu saizwi na nṋe ndi tshi khou shuma ngo u rengisa zwithu. Ndi kona u ṱumana na vhathu vhane vha kho tea u renga , zwithu zwine nda khou rengisa zwi a vha u uri zwino zwo leluwa u ita zwiṅwe na zwiṅwe, no u founa u a kona u founa ngayo hei WhatsApp.

Ee ri a tevhela zwithu zwi no nga zwi dzi dzi community ana announcement kha WhatsApp, no u ṅwala zwine zwa kho tea uvha zwi kho itiwa kana milaedza ine ra kho tea u isa, no u thoma hafhu u ḓivhisa vhashumi vha masipala arali hu na khakhathi hune ra dzula hone. Ndi zwithu zwo leluwaho uri zwi ite kha heyi nyanḓadzamafhungo.

Ndi pfha u bveledza mafhungo zwi zwavhuḓi nga mannḓa kha nyanḓadzamafhungo ngauri a swikelelwa nga nnyi na nnyi, ende a ḓo vhonala tshifhinga tshilapfhu, a ḓo vhonala nga u ṱavhanya. Ndi yone ino leludza zwithu na mafhungo a phaḓalala nga tshifhinga tsho tsha hone na mulaedza u kono u swika fhethu hune wa kho tea uri u swike hone.